Nna ke baballa data ya ka, ka hore ha ke ilo fiela or-e ke lo etsa mesebetsi ya ka tlung ke ya itima e be ke mamela mmino or-e ke shebella TV, ha ke ya di-mall-ong ke sebedisa Wi-Fi ya mahala e ba kenyang dishopong tse ngata mola mabenkeleng. Ha ke tlo robala ke ya itima ka hobane dilla thekeng di bohlale di ya kgona ho sebedisa data e ntse o robetse. Ho bonolo ho save a data o reka e ngata ya kgwedi ha o qala kgwedi e be e tla dula kgwedi kaofela, ho feta moo, ha o sa re ka e nngwe o tle o fihle kgwedi e nngwe.

Re sebedisa di-router tse sebedisang di-battery tse nyane metsotswana kapa hore tse molao ha motlakase o kgaoha. Ba bang ba kenya invetor ho boloka motlakase bakeng sa di sebediso tsa bohlokwa ho kenyeletsa router di-router tse ding ka sebetsa ka di-battery tsena ntle bakeng sa maemo a jwalo, ho sebediswa hwa motlakase hoba phone batho ba bang ba leta motlakase e be o kgutle, ba tlo kgona ho sebedisa difounu.

O tla tshwanetse ho sebedisa platform tse ntjha tsa moo o ka kgethang le ho shebella mananeo neng kapa neng ha ele sekotlolo sa satellite, o ka hloka hore mokgatlo o etsang diphehiso jwalo ka Lesotho TV, SABC kapa bo Afrika FM o kenye variety schedule e ntlafatsang mananeo ho TV or kapa recording batho ba bang disebediswa tsa ho record-a mananeo ka ho ba salela morao ha ho replay a kapa catch up TV mananeo a fumanehe hape ka morao ho phetwa ke hore ha o e bone ka nako eo ke pheto.

Data ke e reka ka sella thekeng e be ke nke SIM card ke kenye ho router-a ha o sebedisa router-a ya ka beke ke hundred rand unlimited, wa kgona ho sebedisa sebaka se setelele e be ka kgwedi o sebedisa four hundred ranta moo, wa kgona ho ba le data nako e telele ka hobane router-a e sebedisa le batho ba bangata le he o le hole oo wa kgona ho e sebedisa wa kgona ho e boloka ha o tlo ya sekolong, ka hobane e tla be e dutse e sa sebediswe, e tlo kgona ho oketseha jwale.

Ho reka data ke reka ka founu e be ke ntse SIM card ke kenye router-reng ha bonolo haholo ha o sebedisa herotel ke hundred ranta unlimited matsatsi a supileng, ka kgwedi e ba four hundred ranta ka theko e fatshe, wa kgona ho reka data ya hao ka hobane sella thekeng di ya tura, o ka reka data ya Telkom ka hobane le di-extras ba o fa e nngwe ha phetapheta, wa reka tse hlano ba o fa tse hlano hape ka mabaka a fatshe.